Ukuzivivinya ikakhulukazi ezemidlalo, kusiza kakhulu impilo yengqondo yentsha ngokunciphisa ingcindezi, ukukhathazeka nokudangala. Ezemidlalo zesikole zinikeza amathumba okuxhumana nabantu, ukuthuthukiswa kwamakhono nokwakha ukwezethemba. Konke lokhu okunomthelela enhlalakahleni ethuthukisiwe. Ngokuphromotha, ukuzivocavoca umzimba nokuxhumana nomphakathi, ezemidlalo zingasiza ekwehliseni ubungozi bezinselele zempilo yengqondo kubantu abasha.

Ukuguqula umsebenzi wokuzilibazisa njengokubhaka noma ukwakhwa, ukwakha ibhizinisi elizinzile ngokwezezimali, kuhilela izinyathelo ezimbalwa ezibalulekile, ukuhlolwa isidingo semakethe, ukwenza uhlelo lwebhizinisi, ukwakha ubukhona obuqinile ku-inthanethi, nokugxila kokwalithi kanye nesevisi yamakhasimende.

Ukuvimbela ubuxhwanguxhwangu, abaholi ngaphakathi kwezinhlelo zemidlalo bangafundisa abafundi inhlonipho yesibonelo esihle, ukufakwa nokubambisana, ukukhuluma ngezimiso eziqondisayo zohlelo kanye nomsebenzi. Ukuba nezinqubo ezicacile zokuthi ungazixazulula kanjani izingxabano futhi uzilandele. Ukubuyekeza izinqubo nabahlanganyeli nemindeni.

Inkundla yezokuxhumana ingaba ithuluzi elinamandla lokukhuthaza abantu ukuthi bathathe izinto ezintsha zokuzilibazisa ngokubonisa izinto abazithandayo. Ukukhuthaza imiphakathi nokugqamisa izinzunzo zemisebenzi esekelwe ekuzilibaziseni. Ngokwabelana ngolwazi lomuntu siqu, ukunikeza amathiphu, nokuxhumanisa abantu abanomqondo ofanayo. Inkundla yezokuxhumana ingenza ukuqala umsebenzi wokuzilibazisa kufinyeleleke futhi kukhange nakakhulu.

Uma othile ezizwa elahliwe, ngingamazisa imizwa yakhe futhi ngimnikeze ukusekela. Ngingamazisa ukuthi ngiyabona ukuthi loku andlula kuko kunzima, futhi ngimukhuthaze ukuthi aveze imizwa yakhe futhi alalele ngenkuthalo ngaphandle kokuphazamisa.